Nṋe ndi vhona zwi songo fanela uri vhaaluwa vha shumise masheleni avho a mindende uri vha wane dzilafho dza khwiṋe, vha tea u wana dzilafho nga mahala ngori i ṱali masheleni avho ane avha wa vha wana a mindende asi tovha a masheleni o linganelaho, lune uya wana havho vhaaluwa vha tshi vha tshi kho ṱunḓela miṱa yavho tshiṅwe tshifhinga vha tshi kho ṱunḓela na vhaḓuhulu vhavho. Zwino ngauralo nṋe ndi vhona zwi songo fanela, uri vha to shumisa masheleni avho uri vha wane dzilafho dza khwiṋe vha teyo u wana dzilafho nga mahala, ngauralo dzilafho dzia ḓura lune athi humbuli uri vhaaluwa vha ḓo kona u dzi badela vha dovha hafhu vha kone u ṱunḓela miṱa yavho, nau ḓi rengela zwine zwa kho tea uvha hone muḓini wavho zwa vhuṱhongwa sau renga maḓi, u renga zwiambaro, u renga zwiḽiwa hanefho, zwino nṋe ndi vhona uri vhaaluwa vha tea u wana dzilafho nga mahala.

Uya nga ha kuvhonele kwanga nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme kana zwi tshi thusa u ḓiselwa tshumelo ya mutakalo nga ngomu hayani musi muthu asongo ya vhuongeloni, ngauri unga wana muthu a thovhoni dzi fhisaho lune angasi kone u ṋamela tshiendedzi kana u tshimbila a swika vhuongeloni, ngoralo vhuongeloni huvha huna phosho tshiṅwe tshifhinga vhaṅwe vhalwadze vhatshi kho vusa bonyongo hanefho vhuongeloni, zwine zwa ḓo sala zwi tshi kho ita uri mulwadze kana muthu ano kho lwanga hanefho vhulwadze hawe vhu to welela kana vhu to ṋaṋa. Zwino nṋe ndi vhona uri muthu anga vha khwiṋe kana zwinga thusa uri a wane thuso ya mutakalo a hayani asongo tea vhuongeloni oḓi wanela thuso yawe a hayani oḓi dzulela atshi kho ḓi awelela, ngori muthu ane u kho lwala ha tei uvha a fhethu hure na phosho ngoralo utea u swika vhuongeloni uto thoma wa fola ḽaini, uri u kone u wana thuso ngori ungasi kone u fhirela vhathu vho swikaho phanḓa hau, zwino utshi kho lindela futhi kha vhuṱungu usa kho wana thuso zwivha zwisi zwavhuḓi.

Ndavhelelo dzine lushaka dzavha nadzo musi zwi tshiḓa kha sia ḽau ṱhogomela vhaaluwa, lushaka luvha luna ndavhelelo khulwane zwi tshiḓa kha u ṱhogomelwa vhaaluwa, vha vha vha lushaka vha vha vha khou lavhelela uri vhaaluwa vha tea u ṱhogomeliwa nga nḓila dzoṱhe vhunga vhaaluwa hu vhathu vhane vha vhasi tshena mannḓa, tshiṅwe tshifhinga vhaṅwe vha vhaaluwa vha vha vhatshi khou lwala. Zwino vhaaluwa vha vhathu vha lushaka vhavha vhatshi kho lavhelela uri vhaaluwa vha ḓo ṱhogomeliwa kha vhathu vhane vhanga vha kho dzula navho, kana kha vhathu vha sa zwa kiḽiniki vha ḓovha vha tshi kho kuvhela zwiambaro vha tshi khou ṋeiwa zwiḽiwa zwire na pfhushi, zwiḽiwa zwire na mutakalo vha tshiṅwa maḓi ane o hana mashika vha tshi kho ṋewedzwa vhu vhu vhatshi kho wana vhulalo havhuḓi nga tshifhinga tsha vhuria vha tshikona uvha vha kho wana zwiambaro zwau dudela, lushaka luvha lutshi khou lavhelela zwithu zwi.

Tshitshavha tshina ndavhelelo dzine dzavha dzi songo fanela zwi tshiḓa kha vhana or kha uri vhaṱhogomele vhaaluwa tshiṅwe tshifhinga uya wana tshitshavha tshi tshi khou lavhelela uri sa ṅwana utea uvha a kho ṱhogomela muthu muhulwane khae, sau mubikela, u muḓisedzela zwiḽiwa, u mukuvhela na zwiṅwe, zwino nṋe ndi vhona zwi songo fanela ngauri hezwo zwithu ndi mishumo ya vhathu vhahulwane, tshiṅwe tshifhinga vhana vha vha vho neta vhatshi khou bva tshikoloni vha nadzi tshuṅwahaya havha vha kho tea u tamba na vhaṅwe. Zwino vha sala vhasi tshena na tshifhinga tsho ita hezwo zwithu tsho ḓiphina ngau vha ṅwana, zwino nṋe ndi vhona zwi tshivha zwo songo fanela tshitshavha tshivha tshi kho vhona ndavhelelo dzisi zwone kha ṅwana, ngori ṅwana angasi kone uvha a kho ṱhogomela muthu muhulwane khaye, tshiṅwe tshifhinga vhavha vhakho lavhelela uri ṅwana u tea u ṱuwa na muthu wa mualuwa kiḽiniki.

Zwine zwa itiwa u ṱhogomela kana u ṋekedza vhadzulapo musi vha mahayani, ndi zwauri nga zwiṅwe zwa mafhinga hua ḓisiwa ṱhingothendeleki hanga hanefho tsini na vhadzulapo havho lune unga wana vhaaluwa, vhana, vhana vhaṱuku na vhahulwane vhaswa na vhabebi, vhanga kona u sendela tsini hanefho kha heneyo ṱhingothendeleki vha thusalea. Ṱhingothendeleki ivha ito ḓisiwa tsini hanefho vhuponi havho, lune hu ḓovha husi tshena na uri vha tea uya kiḽiniki lune uḓo wana kiḽiniki kana vhuongeloni hu kule na vhudzulapo havho, zwiṅwe ndi zwa uri uya kona u ḓisiwa tshiendedzi kana ambuḽentse ya uri arali huna khombo ya shishi hanefho hayani kana huna muthu ane a kho lwala husina tshiendedzi hua ḓisiwa tshiendedzi tsha ambuḽentse, a kone u swikisiwa kiḽiniki kana vhuongeloni o vhulungeya hutshe na tshifhinga.

Nṋe zwine nda vhona uri zwi itiwe kha avho vhalwadze vhane vha vha vha na malwadze asa fholi, tshiṅwe tshifhinga vha a swika hangei vhuongeloni vha wana hu tshi khou pfhi ahuna mishonga ya vhulwadze havho lune arali vha sa khou ḽa heiḽa mishonga hutshe na tshifhinga, vhulwadze vhu ḓovha hutshi kho goḓombela nga ngomu mivhilini yavho mivhilini yavho. Ngauralo uri vha wane ṱhogomelo zwo leluwa, vhathu kana dzi kiḽiniki kana vhuongeloni kha hu ḓiswe mishonga yo eḓanaho kana yo ḓala zwi tshi khou ḓisa kha sia ḽa malwadze asa fholi uri hu savhe na muthu are na vhulwadze asa fholi aya hangei vhuongeloni a dovhe a vhuye hayani a songo ṱhogomeliwa a songo wana thuso kha hu ḓisedziwe mishonga yo eḓanaho, tshiṅwe tshifhinga uḓo wana hutshi khou pfhi mitshini yovha sedzulusa yo vunḓea na mitshini kha ivhe i hone uri musi vha tshiya vhuongeloni vha wane thuso vha ṱhogomeliwe.

Masiandaitwa ane anga bvelela kha mulwadze nga murahu ha musi atshi khou bvisiwa kha vhuṅwe vhuongelo atshi swika kha vhuṅwe vhuongelo unga wana hoyunoni mu muthu ane a ḓovha u kho muthusa hanengei phanḓa kana muongi ane a ḓovha a kho muthusa hangei phanḓa, a soko to ḓivha zwavhuḓi sa uri hu kho itea mini lune uto thoma a dzhena fhasi a ṱoḓulusa uri mulandu ndi mini ndi mini tshine tsha kho ḽa hounoni mulwadze, ngoralo vha tshi kha ḓi ṱoḓulusa uri ndi mini tshine kho ḽa hounoni mulwadze, zwi sala zwi kho ita uri honouḽa mulwadze ane a kho lwala lwa shishi vhulwadze hawe vhuvhe vhu kho goḓombela nga ngomu muvhilini yawe. Ngorali unga wana vhuongelo hune a khou isiwa hone atshi khou bvisiwa hone vhu kule, nga hetsho tshifhinga hoyu muthu u kho tea u wana thuso nga tshifhinga tsha shishi ngori uthovhoni dzi fhisaho vhukuma, zwino nṋe ndi vhona uri masiandaitwa ndi uri vhulwadze hawe muthu vhunga ḓi goḓombela ngori zwivha zwi kho dzhia tshifhinga uri a wane thuso atshi kho ḓi bviswa huṅwe atshi swika huṅwe atshi kho bviswa kha muṅwe muongi atshi khou ya kha.

Ee nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri muvhuso u rwele ṱari uri huvhe na dzilafho ḽo khetheaho zwibadela, uri vhathu vhane vha khou tambudziwa lwa mbeu vha wane dzilafho zwoleluwa, ngauri utshi swika na henengeyi vhuongeloni unga wana vhaṅwe vhaṅwe vha vhaongi vha sa khou fara nga nḓila yone, lune uḓo sala u muthu ane ha tsha ṱoḓa nau bvela khagala na zwa uri hu kho ṱangana mini na zwauri u kho nyaga u thusiwa nga mini, ngori uvha wono ṱangana mandandetande manzhi, sa vhunga u tambudziwa zwi tshivha na masiandoitwa asi avhuḓi unga wana muthu asi tshena mutakalo ana mitsiko na zwiṅwe zwithu zwo fhambananaho. Zwino nṋe ndi vhona zwo tea uri havho vhathu vhane vha khou tambudziwa vha wane dzilafho, zwa vhone vha thusiwe zwo leluwa ngauri zwi sia zwi tshi kho ita na zwori vha sale vha si tsha wana thuso ngori vha ḓovha vha si tsha ṱoḓa nau amba zwine uri hukho ṱangana mini khavho.

Vhashumisi vha dzilafho ḽa H I V vha sumbedza maitele asi avhuḓi musi vha tshi kho ḓo u dzhia dziḽafho dzavho, tshiṅwe tshifhinga u vhona vhathu vhone vha tshi ngavha kha ṱhoni mishonga yavho kana dzilafho dzavho vha to dzi dzhia ungari asi dzavho kana vha to rumeliwa vha swika vha kha heiḽa nḓila ine vhapfha vha songo vhofholowa u ṱoḓiwa u thusiwa, ngori vhapfha vha kha ṱhoni kana uri vhathu vha ḓo tori mini uri nṋe ndi kho lwala hovhu vhulwadze ndi vhathu vhane avhathu kona u ṱanganedza uri vha na vhulwadze ho imaho ngoralo. Ngauri arali utshi khou vhudzisa zwa uri u kho nyaga u thuswa nga mini, vhavha vhasa kho to thoma vha to bvela khagala kana u ṱoḓa u amba uri vha kho nyaga u thusiwa nga mini, iwe sa muthusi kana sa muongi u tea u thoma wa amba uri ni kho ṱoḓa u thuswa nga hezwi ni kho ṱoḓa u thuswa nga hezwi vha kone u tenda.

Miduba ine yavha yo foliwa hangeyi dzilafhoni kana vhuongeloni, nṋe ndi vhona i songo fanela naluthihi ngauri azwongo tea uri huvhe na muthu ane a kho fola miduba heneiḽa milapfhu lapfhu, ngauralo kha vhalwadze kha vhathu vhane vha kho lwala uima tshifhinga tshilapfhu usa kho ḽa na tshithu, tshiṅwe tshifhinga uya wana husina na maḓi hafhaḽa fhethu. Zwino hezwo zwithu zwi sala zwi khovha na masiandoitwa asi avhuḓi kha muthu ane a kho lwala hone kha muthu ane a kho nyaga dzilafho nga tshetsho tshifhinga, zwi sala zwi kho ita na zwa uri na vhulwadze vhu goḓombele vhaṅwe vhathu vha mboḓi to pfha vha tshi to teledza no to ya kiḽiniki ngori vha pfhesesa uri mini avha nga wani thuso, hone arali vha kho wana thuso ya hone vha ḓo i wana u lenga nṋe heinoni miduba ine yavha yo folwa nṋe thi vhoni yo fanela ngauri muthu uvha oḓa hafho uri a thusalee, hone akho nyaga dzilafho zwi dovha zwa ita uri a fhedze tshifhinga tshilapfhu o ima zwine azwiho nga nḓila yone.

Uya nga ha kuvhonele kwanga nṋe ndi vhona huna phambano yau fara ha vhalwadze vhukati ha maongelo wa muvhuso na wa phuraivethe nṋe ndi vhona uri muongi wa muvhuso uvha ana muhumbulo husi wavhuḓi, khaye uvho to ḓivha zwori nṋe ndo ḓela u shuma ṅwedzi utshi fhela ndi kho ḓo hola, zwino ho kuḽa kuvhonele kune avha nako uya sala asi tsha to fara zwavhuḓi mulwadze, ngori ene uvha kho to ḓivha zwauri nṋe ndo ḓi ḓela mushumoni. Tshiṅwe tshifhinga wa wana vhalwadze vha tshi khou wana na thuso u lenga tshiṅwe tshifhinga vha ri vhone vha khou ṱoḓa u thoma vha ḽa na zwiṅwe zwinzhi, ngauri vhavha vha kho ḓivha zwori havhaḽa vhathu avha kho ḓo vhafha na peni, mara fhedzi ha zwi tshiḓa kha vha phuraivethe vha phuraivethe nṋe ndi vhona uri vha fara zwavhuḓi vhalwadze vhavho ngori vhavha vha kho zwiḓivha uri hoyu muthu ndi ene ane a kho ḓo ḓisedza masheleni ndi kho ḓo holelwa ngaye, arali nda sa thusiwa ngaye ahuna muṅwe muthu ane aḓo mpha tshelede ngauralo vha sala vha tshi khou vha ṱhogomela vhalwadze vhavho zwavhuḓi nahone nga tshifhinga vha sa kho vhuya vha lenga.

Uya nga tshenzhemo yanga kana nga zwenda ṱangana nazwo zwi tshiḓa kha tshumelo ya ambuḽentse, nṋe ndi vhona zwori tshumelo ya ambuḽentse ndi yavhuḓi nga maanḓa nahone tshumelo ya ambuḽentse ndi yone ine ya ṱoḓea zwi tshiḓa kha sia ḽa zwa mutakalo, ambuḽentse wa toi founela zwino u khou sumbedza uri u na mulwadze o imaho ngauri nahone vhuponi vhufhio nga gai, ainga ḓo vhuya ya ṱwa i khou fhedza tshifhinga naluthihi iḓo to ḓa nga luṅwe luvhilo lune na mulwadze uḓo sala atshi swika vhuongeloni hutshe na tshifhinga a thusalea hutshe na tshifhinga, vhulwadze hawe vhu sathu goḓombela vhulwadze hawe vhu sathu ṋaṋa. Tshumelo ya ambuḽentse ndi yone ine ya ṱoḓea zwi tshiḓa kha sia ḽa zwa mutakalo ambuḽentse ina tshumelo yavhuḓi, ṋamusi itshi kho ḓa i hanefha dzi badani ingasi vhuye ya ṱwa i tshi ima unga si vhuye wa vuwa wa ṱangana na ambuḽentse itshi kho ima i tshi kho shela dzi peṱirolo, zwithu zwa hone zwi dzula zwo dzudzanyea uri i ḓise tshumelo yavhuḓi.

Zwithu zwine zwa vha zwa uri zwi na maanḓa manzhi kha u shaya nungo ha u ṱhogomela tshitshavha tsha Afrika Tshipembe ndi zwa uri, vhuongeloni na sibadela u a wana mitshini yo pwyashea kana i sa khou shuma zwavhuḓi ine ya khou tea u shuma u i lafha vhalwadze, honeha na mishonga u ya wana hu si na tshiṅwe tshifhinga yo tou fhela hu si na na muthihi.

Maḓalo a u fhelisa kiḽiniki tshitshavhani ndi uri hu tea u vha na maḓuvha arali hu tshi khou pfhi hu khou ilafhiwa vhaimana, vha tou fhiwa ḓuvha ḽavho uri vhaimana vha ḓe nga ḽavhuraru, ha pfhi vhathu vhane vha khou tea u wana mishonga vhane vha tou phakha nga ṅwedzi vha vhudziwa ḓuvha ḽavho uri vha ḓe nga ḽavhungana ngana uri hu sa tou vha no ḓalesa ha vhathu.

Vhathu vhanzhi vha ḓitika nga maanḓa nga mutakalo wa tshitshavha nṱhani ha khetho dza phuraivethe, ngauri kha khetho dza tshitshavha vha vha vha khou ilafhiwa kana vha tshi khou wana mutakalo wa khwine kana u ṱhogomela mutakalo wavho nga mahala. Honeha kha zwa ngei zwa phuraivethe zwi vha zwi khou nyaga masheleni ngo u ralo u nga wana uri vhathu vhanzhi vha a kundeliwa u swikela masheleni ane kha khetho dza phuraivethe dza vha dzi khou ṱoḓa zwone.

Zwithu zwine zwa nga itiwa u khwinifhadza tshumelo ya kiḽiniki dza dzi tsha kha tshitshavha tshashu, kiḽiniki dza tshitshavhani tshashu, ndi uri kha hu engedziwe vhaongi, hu tholiwe vhaongi nga vhunzhi ngauri arali vhathu vhane vha khou onga hanefho vha vha vhaṱuku zwi amba zwo ri na tshumelo ya hone i ḓo ongolowa. U ya wana vhathu vho ḓa nga vhunzhi fhedziha vhaongi vha vhaṱuku zwi amba zwo ri vhathu vhane vha khou ḓo ḓa hafhononi vha ḓo wana tshumelo ya hone i tshi khou ongolowa.

Muvhuso u nga tikedza khwine kha dzi kiḽiniki dza tshitshavha kana vhuponi ha mahayani nga u ḓisa mishonga yo linganelaho uri vhathu vha tshi ya dzi kiḽiniki kana vhuongeloni vha wane hu na mishonga yo yo yo linganelaho ngo u ralo, muvhuso u nga dovha hafhu wa ri thusa nga u engedza vhashumi.

U shaya ha vhashumi dzi kiḽiniki zwi ya kwama tshumelo ine ya vha i khou ḓisedzelwa kha vhathu kana kha tshitshavha, tshumelo ine ya vha i khou ḓisedzelwa kha vhathu kana kha tshitshavha i vha i ya u ongolowa. Tshumelo ya hone i vha i si yavhuḓi, u nga wana muthu a tshi khou ḓa nga matsheloni a sala a tshi khou humela hayani ḽo no ṱavha zwine zwa vha zwi si zwavhuḓi ngauri hu tou vha hu na vhashumi vho linganelaho vhane vha ḓo kona u thusa vhathu nga tshifhinga.

Ee, ndo no vhuya nda ṱangana nayo tshenzhemo ya uri ndi ye kiḽiniki nda fhedza tshifhinga tshilapfhu ngauri ho vha hu si na vhaongi vhanzhi hu si na na madokotela manzhi, zwino hezwo zwithu zwo ita zwo ri fhedze tshifhinga tshilapfhu ro dzula hafhaḽa.

Ee, ndo no vhuya nda i tshenzhela heyo nyimele, ndo no vhuya nda ḓiwana ndi tshi khou ya kiḽiniki hu tshe na tshifhinga hu nga iri ya vhuṱahe mara nda ḓiwana ndi tshi humela hayani nga iri ya vhuṋa, hezwi zwithu zwo itiswa ngauri ho vha hu si na vhaongi vhanzhi, vhathu vha hone vho vha si gathi hu no ri vhathu vhane vha khou ṱoḓa thuso vho ḓala.

Zwine zwa nga fanela u itiwa vhunga vhashumi vhanzhi kha zwa mutakalo, ndi zwa uri vha kone u sumbedzisa vhuṱhongwa ha uyo mushumo na uri nga ṅwedzi u tshi fhela vha nga kona u vha vha tshi khou kona u hola vhugai.

U neta ha vhashumi zwi sia zwi tshi khou kwama ṱhogomelo ya vhalwadze, havha vhalwadze vhane vha vha hafho vhuongeloni vha sala vha si tsha wana ṱhogomelo yo teaho, u nga wana vhaṅwe vha tshi vho tou, malwadze a tshi vho tou ṋaṋa, a tshi vho tou goḓombela nga khavho nga murahu ha musi vha sa khou kona u wana ṱhogomelo yo teaho nge vhashumi vha vha vho neta kana vhathu vhane vha vha khou shuma hanefho hu na vhashumi vha si gathi.

Nṋe ndi vhona zwa uri kiḽiniki dza tshitshavha dzi anzela u ḓala nga vhalwadze ngauri tshumelo ine vha vha vha khou i wana vha vha vha khou i ṋekedziwa nga mahala, hu dzilafho, mishonga, u ṱoliwa malwadze o imaho nga uri vha vha vha khou zwi wana nga mahala hone kha dziḽa dziṅwe tshumelo dza phuraivethe, vha tea u thoma vha badela masheleni o imaho ngauri hune u ḓo sala u tshi khou wana zwo ri havho vhathu kana havha vhathu vha tshitshavha a vha khou kona u swikelela hayo masheleni.

Zwine nṋe nda vhona, ndi vhona zwa uri kiḽiniki dza tshitshavha dzi anzela u ḓala nga vhalwadze nga murahu ha musi tshumelo ine vha khou i ṋeiwa yone hu nga vha dzilafho, mishonga, u ṱoliwa malwadze o imaho nga uri, vha vha vha tshi khou i ṋekedziwa yone nga mahala, a vha tei u thoma vha badela, a vha tei u thoma vha bvisa na peni ngauri u nga wana zwo ri havha vhathu a vha khou kona u swikela masheleni o imaho ngauri uri vha kone u thusiwa kha dzi kiḽiniki dza phuraivethe.

Hezwo zwithu zwa u buka vhalwadze zwi a thusa nga maanḓa u ita zwa uri hu sa vhe na muhwalo wa vhalwadze nga nḓila i si yavhuḓi, nga nḓila i si yavhuḓi, zwi a thusa u ḓo wana madokotela a tshi khou kona u langa ngauri arali vha buka vha ḓo kona u zwi vhona zwo ri lini lini ri ḓo vha ri khou shuma na vhathu vha ngana hone vha na vhalwadze vhafhio ri ḓo vha ri khou vha ṱola. Vha sala vha tshi vha vho lugela, vha tshi swika vha tou vha na thuso yavho thwii, hu songo thoma ha ima imiwa, hu sa vhi na u ḓala ha ḓala.

Ee, hu na muthu ane ndi ne nda vha na uri ndi a mu ḓivha o no vhuya a vhuya kiḽiniki nga murahu ha musi ho ḓala a si khou kona na tou dzula zwavhuḓi, no u dzulesea a sokou dzulisea a sa khou wana thuso na ṱhoho yawe yo vha i tshi vho itisa zwiṅwe ngori arali a mulwadze u tea u vha a fhethu hune a hu na phosho, fhethu ho dzikaho, fhethu hune a nga kona u awela zwavhuḓi, hone ngori ho vha ho ḓala ha nga kona u vha na u awela zwavhuḓi vhulwadze ha vha hu khou tou ṋaṋa, na ṱhoho yawe i khou rema.

Zwithu zwine zwa nga shumisiwa kana dziṅwe dzi nḓila dzine dza nga fhungudza muhwalo wa u kalulaho hu vha vhulwadze ndi uri arali hu tshi khou pfhi hu khou thusiwa vhaimana, vhaimana vha tou vha na ḓuvha ḽavho kha musi ha pfi vha ḓe nga Ḽavhuraru, vhaḽa vhane vha phakha dziphilisi nga ḓuvha nga nga ṅwedzi nga ṅwedzi, vha tou vha na ḓuvha ḽavho uri hu fhungudzwe mihwalo ya kalulaho ha vhalwadze.

Tshifhinga tshe nda vhuya nda ya kiḽiniki nda lindela kiḽiniki ya tshitshavha ndi nga murahu ha musi ndo vha ndi sa khou ḓi pfha zwavhuḓi, ṱhoho yanga i tshi khou rema na u ṱanza ndi khou ṱanza. Nda vhona zwa uri zw nga vha khwine arali nda nga wana thuso kiḽiniki honeha ndi tshi swika nda wana ho ḓala, tshumelo ya hone i tshi khou ongolowa, nda vhuya nda pfha na nga nḓala, nda pfha iṅwe na iṅwe nḓala fhedziha nda sokou konḓelela nda vhuya hayani nga mathabama.

Tshifhinga tshe tsha vha hone ndi nga murahu ha musi ndo vha ndi sa khou ḓi pfha zwavhuḓi ṱhoho yanga i tshi khou rema na u ṱanza ndi khou ṱanza, nda sokou lindela, ho vha ho ḓala na tshumelo ya hone i ya u ongolowa fhedzaha nda sokou lindela, ndi khou sokou fa na nga nḓala hanefhaḽa, nda lindela nda vhuya hayani nga mathabama.

Dzine nda vha nadzo ndi dza uri kha hu tholiwe vhaṅwe vha ongi kana madokotela vha vhe nga vhunzhi, vha vhe vho linganelaho hone arali zwi si na mishonga mikene vha ambe hu tshe na tshifhinga uri vhaṅwe vhathu vha kone u ṱuwa, hu itiwe na maḓuvha a u thusa vhathu, ḓuvha ḽa u thusa vha vhaimana vha vhe na ḓuvha ḽavho, vhathu vho u phakha dziphilisi nga ṅwedzi vha vhe na ḓuvha ḽavho.

A thi vhoni zwa uri dzi a fhungudza ngauri u ḓo wana vhaṅwe vha khou buka vha amba uri vha ṱoḓa kha ḓuvha ḽifhio, nga ḽeḽo ḓuvha ḓi dovha ha vha hu tshi khou ḓa vhaṅwe vha vha tshi khou ṱoḓa thuso, vho ḓa nga vhunzhi. Honeha a thi vhoni zwi tshi thusa hezwo zwithu ngauri ḓo vha hu khou ḓa vhathu vho bukaho na vhaṅww vhane a vho ngo buka.

Khaedu dzine ambuḽentse dza ṱangana nazwo ndi ya uri fhethu hune vha vha vha kho dzula hone kana vhalwadze vha khou dzula hone u ya wana zwiendedzi zwi sa khou kona u tshimbila zwavhuḓi, hu magodi honeha wa dovha hafhu wa wana na zwa uri ha khou kona u hu ḓivha zwavhuḓi hune wa dzula hone ngori u ḓo wana a kha inthanethe hu sa khou bva.